Potso ya ntlha ke ka rata go ba botsa gore a madi a ba ba duelang o na a ba kgotsofatsa naa, a ba kgona go iphedisa ka ona? Potso ya ke gore nka rata go botsa modiri gore a na diura tse ba di berekang di ntse sentle ba bona di ba lekanetse kgotsa di ba roba masole a mmele? Potso ya boraro e nka ratang go e botsa ke gore a na ba nako ya go ikhutsa ga bantse ba bereka gore ba kgone go ja.

Basweu ba ne ba tseela bantsho tsa bone e leng dipolase tsa bone ba bangwe ga ba fetsa ba ba berekisa ka thata ko dipolaseng tse e leng tsa bone ba sa ba fe nako ya go ikhutsa. Nna ke nagana nka thusa ba tshele botshelo jo bo botoka ka gore le bone ba itshimololele tshimo ya bone ko.

Ke fa pula e na thata kgotsa go sena pula e tsaya le sebaka go na. Bothata bona bo ka rarabologa ka gore fa ba dirile rooibos e le ntsi ba tsamaye ba ye mabenkeleng a mangwe go ya go e rekisa gore fa pula e sa tlhole e na e be ba itse gore go nale a mangwe a ba setseng ba a rekisitse.

Dikgato tse di botlhokwa tse tshwanetseng tse di tshwanetseng go diriwa ke tlhatlhobo ya mmu e re thusa go itse boleng le seemo sa mmu. Go oketsa boleng ka go tlhokomela pH ya mmu, go oketsa organic matter go laola metsi. mme dilo tse di tshwanetsweng go akanyediwa ke mofuta wa mmu, boemo jwa tlelaemete, mofuta wa ditlhare tse di jalwang le di tlamelo tse di leng teng.

Go na le dilo tse di dirisiwang tsa go ntsha matlalo mo diphologolong gore di sa utlwa botlhoko, jaaka tse dingwe diphologolo di beiwa ko letsatsing gore di omelele e be ba tla ba sega ba ntsha letlalo la teng. Go setse go na le metšhini ya teng e e thusang gore bantshe matlalo, matlalo a teng a dirisiwa go dira dilo tse di ngata jaaka bo digwapa go nna le seshabo ba bangwe ba dira diaparo ka o na ba roka.

Merogo e nale seabe mo boitekanelong jwa motho le mo go nneng le dikotla gonne e dira motho a nne le maatla. Merogo e kgona dira motho le gore masole a mmele a gage a tiye. O kgona go e tsenya mo dijong jaaka o apeile nama mothoko wa baya morogo we mix-e le seshabo, gore o kgone go nna le dikotla.

Basadi go le gantsi ba kgapelwa thoko mo go tsa temothuo gonne mesebetsi e jaana e batla bo rre e batla maatla, basadi ga ba na maatla. E batla ba emelele motshegare otlhe mo letsatsing. Nna ke nagana lebaka e ka tswa e le gore ba dira sentle gore ba seke ba lapa ka pele, masole a mmele a basadi ga a tshwane le a bo ntate ga a tia.

Nnyaa ga gona kgotsa ditlwaelo dingwe tse di amanang le go bolawa ga diphologolo, tse ke akanyang gore di botlhokwa go di boloka.

Ke , mogaka le spinach-e, le morogo ke tsone tse di ratiwang go lemiwa thata ka ntlha ya gore ke tsone tse di fang dikotla mo mmeleng. Ene di jalega monate go bane re kry-a pula re kry-a le letsatsi thata mo Aforika Borwa.

Mefuta ya merogo e ke itseng ke spinach-e, ditapole, eiye, beetroot le cabbage, mme e o tla e fitlhelang kwa nageng kgotsa e e jalwang ke ditapole, eiye, ke digwete, ke beterutu. Mme e jadiwang ke lephutshi, cabbage, ditapole, spinach-e le morogo ke tsone mefuta ya merogo e ke e itseng le e jadiwang.

Climate e thusa dijalo ka go gola e e thusa ka go efa dikotla. Re tlhoka climate nngwe le nngwe ya pula, ya letsatsi, gotlhe gore dijalo tsa rona di tle di gole go di sireletsa ka matlhare re kgona go di apesa kgotsa re di tshele metsi.

Ke ne ke tla jala lephutshi, cabbage, ditapole, spinach-e, morogo, beterutu le aiye gonne ke dilo tse re ditlhokang thata-thata go bonolo go di jalwa le go di tlhokomela ke tsone tse re phelang re di ja mo dijong tsa rona gore re nne re le dikotla.

Go botlhokwa thata go isa dikgomo tsa gagwe kwa ngakeng gore ba ditlhatlhobe gore di seke di a lwala di a tshwarwa ke malwetsi. Mme le fa a batla go tsena mo kgwebong ya go di rekisa nama ya teng e seke ya lwatsa batho. Go botlhokwa e le ruri le gore di phele di nonne di seke di a ota.

Re beola diphologolo gore re kgone go dira kgwebo ka tsone, re kgona go di beola gore re rekise diaparo, re rekise dijo. Bangwe ba di omisa ba etsa digwapa, mme ke bona go le bonolo go bane thekenoloji ya ka jeko e 'irile dilo bonolo gore go beolwe diphologolo.

Ke gore thekenoloji ya go ne jaanong e tsamaisane le temothuo, ba dirise dilo tsa thekenoloji mme fela ba seke ba di dirisa thata ba nne ba berekise le matsogo le dilo tsa segompieno.

bo thekeniki bo ba direla dilo bonolo, mme fela bo ba felletsa mesebetsi go bane ba berekisa bothekeniki go Kgaolwa batho gore ba bereke. Mme ba tle ba kgone go berekisa yone metšhini eo. Jaanong re ka thusa kgotsa ra rarabolola kgang ena ka gore re di berekise mmogo e fela re se ke ra berekisa thekeniki thata go berekisiwe batho thata, gore mongwe le mongwe a kgone go nna le mesebetsi.

Ka thusa go godisa economy ya gompieno gonne bomme ba kgale ba na le tsebo e le ntsi go feta bašwa, bašwa ba gompieno ba botlhale e le ruri le bone ba itse go berekisa thekenoloji. Mme tsotlhe ga re ka dikopanya di tla dira gore economy ya rona e ye godimo.

E thusa e le thata fa e tla mo go GPD ya Aforika Borwa ka gonne e thusa ka gore ba kgona go rekisetsa dilo ko mabenkeleng, ba isetse dilo ko mabenkeleng di rekisiwe ka madi a a kwa tlase go na le gore ba di reke kwa ntle ditle kafa.

E re thusa ka gore balemi ba kgona go di jalo tsa bone di gole ka bonako, mme e thusa le gore go kgona gore gonne le meriti, go kgone gore letsatsi, go kgone gore re le pula.

Mefuta ya dikgogo e e tla ruiwang ke batho gore ba kgone go rekisa e ka nna kgotsa . ke kgogo e e leng gore e kgona go ruiwa for gore e dire nama, e rekisiwe for nama e segiwe, ba apaye ka yone go etsiwe nama. Mme re na le tlhokwa, tlhokwa yona ke e leng gore e ruiwa for gore e dire mae. Mae re kgona go a rekisa le o ne a tle a jewe, ke tsone dikgogo tse pedi tse di tshwantse di ruiwe ke batho go dira kgwebo ka tsone.